Ṅwedzi wo fhela, vhathu vhanzhi na vhashumi vhanzhi vha vha vha khou tshimbila nga miḓoro zwine zwa engedza khombo badani zwa ita uri na khombo dza miḓo, dza moḓoro badani dzi ḓalese dzi khou vhangiwa nga uri vhathu vhanzhi vha vha vha khou shumisa mimoḓoro nga tshifhinga tsha musi ṅwedzi wo fhela.

Ndo shumisa bufho nga tshifhinga tshe nda vha ndi khou ya ngei kapa u ita zwa tshikolo ende fhedziha ndo ḽi shumisa lwa tshifhinga tshilapfhu ngauri nda ndi khou itela uri ndi kone u vhe tshifhinga zwavhuḓi kana ndi shumise tshifhinga nga nḓila yavhuḓi. Zwino nda ndi khou ya ngei kapa ndi tshi vhuya hayani hune ha vha Limpopo ndi khou shuma bufho u itela uri ndi fare tshifhinga. Ende fhedzi ndi kone u nzudzanyo zwithu zwanga nga nḓila yone. Zwo ngita uri ndi kone u vhona uri bufho ndi tshithu tsha vhuṱhongwa fhano shangoni, zwi ri thusa nga nḓila yo fhambananaho ya uri ri kone u fara tshifhinga. Ende fhedzi ri ye hune ra khou ya hone nga tshifhinga.

Tshumelo ya Uber kana Bolt ndi tshumelo yavhuḓi i ne i khou shandukisa kutshilele kwa fhano ḓoroboni ngauri vhathu vha ya kona u shumisa Uber kana Bolt uri vha kone u saiva tshelede musiha vha tshi khou ya hune vha ya hone. Ende fhedzi zwa dovha zwa thusa uri ndi kone u shumisa Uber kana Bolt ndi hune nda vha hone ndi songo thoma ha pfhi ndi khou ya u ṋamela fhethu hune dza ṋameliwa hone. Zwi thusa uri ndi ṋamele huṅwe na huṅwe hune nṋe nda vha hone nga tshifhinga tshine nda vha ndi khou funa tshone zwa ita uri vhathu vha kone u shumisa Uber na Bolt nga nḓila i ne ya thusa ngauri ndi kona u i shumisa tshifhinga tshine nda pfha ndi khou funa kha luṱingothendeleki lwanga.

Zwi ita uri peṱirolo i gonye ende fhedzi vhaṋe vha zwi zwiṋamelo vha kwamea nga nḓila nnzhi dzo fhambanaho ngori vha tshi endedza vhathu vha tshi vha isa hune vha khou ya hone vha vha vha si tsha shumisa tshelede ya u fana na mathomoni nga murahu ha musi mitengo ya zwivhaswa i saathu gonya. Zwine zwa ita uri na mitengo ya dzi peṱirolo i gonye lune zwino vhaṋe vha zwiṋamelo vha vha vha khou shumisa tshelede nnzhi uri vha thuse vhathu zwine zwa ḓo vha ita uri vha fhedze navho vho gonyisa mitengo.

Tshumelo ya mabasi ndi tshumelo yavhuḓi ngauri mabasi a kona u ṋamedza vhathu vhanzhi vhanzhi nga tshifhinga tshithihi zwine zwa thusa uri hu songo shumisiwa tshelede nnzhi nnzhi hu tshi badeliwa dzi goloi dzo fhambanaho uri vhathu vhanzhi vha kone u enda mashango. Fhedzi kha mabisi kana kha basi zwi thusa uri vhathu vha kone u ṋamela vha vhanzhi nga tshifhinga tshithihi. Vha ende mashango vha khou kona u vhea tshelede kana u yi vhulunga heneyo ṱhukhuṱhukhu ye vha tshi ḓo vha vho i badela uri vha kone u ṋamela zwiṅwe zwiendedzi. Fhedzi kha mabasi ri vha ri khou wana tshumiso yavhuḓi ngauri mabasi o khwaṱha ende fhedzi khombo ya accident kana khombo ya badani ndi, i vha i fhasi ngauri mabasi ha tou dzulela u wanala kha khombo dza badani.

Ndi vhona mutengo une nda badeliswa wone u songo tea ngauri tshelede i ne nda i shumisa u ya na u vhuya ndi tshelede i ne ndi nga kona u i shumisa u renga zwiṅwe zwithu zwine zwi nga nthusa muṱani wa hashu. Hu tou vha vhuponi ha hashu ndi fhethu hune hu kule na dzi ḓorobo zwa ita uri u ya dzi ḓoroboni zwi ḓure ga maanḓa sa musi na mitengo yo gonya ngauri na dzi peṱirolo dza dzo gonya.

Moḓoro u ne nda ḓo u ṋanga ndi vha ndi khou sedza moḓoro u ne u ḓo ntshimbidza wa ntswikisa hune ndi khou ya hone u songo mpha khakhathi. Ende fhedzi nda sedza uri moḓoro oyo ndi moḓoro u na zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho naa na divha nda sedza na uri ndi moḓoro u ne wo khwaṱha naa, u ne u nga si kone u mmbea khomboni. Nda sedza uri zwithu zwoṱhe zwo lugiswa naa uri ndi songo ḓiwana ndi khou endedza nda wana ndo ima badani, goloi i si tsha shuma kana moḓoro u si tsha shuma.

Goloi yo khwaṱhaho ndi goloi ya Audi ngauri goloi heyo yo itiwa vho sedza zwithu zwinzhi zwo fhambanaho uri vha ite goloi yavhuḓi yo khwaṱhaho i ne i ḓo kona u swikelela zwine mureili a vha a khou ṱoḓa zwone ngayo.

Muthu u tea u paka zwiambaro, a pake na zwiḽiwa, a dovhe a pake na zwithu zwa u lugisa kharali u mureili u itela uri kharali a vha na vhuthada badani a kone u vhona uri a nga fara ngai a tshi khou kona u zama uri a nga thusa uri vha kone u vhuya lwendoni kharali bisi ḽa sa khou tshimbila. Ende fhedzi kharali hu muthu a ne o tou ṋamela bisi u khou tshimbila u ḓo paka zwiḽiwa na zwiambaro na founu. A pake na tshadzhara na zwiṅwevho zwine zwi ḓo mu thusa lwendoni lwawe.

Vhareili vha maṱiraka vha ṱangana na khombo dzo fhambananaho badani dziṅwe ndi dza uri a vhongo tea u dzulela vha khou reila nga luvhilo lwa fhasi vha tshi ogolowa ngori zwi vhanga khombo badani. Vha dovha vha tea uri a vho ngo tea u reila nga luvhilo lu lapfhu zwine zwa dovha zwa vhanga khombo kha vhaṅwe vhareili badani. Vha dovha vha vha na masiandaitwa ane a itea khavho a uri vha tea u dzulela u tevhedza milayo ya bada yoṱhe uri vha kone uri vha songo vhanga khombo kha vhaṅwe vhareili badani. Zwino vhareili vha maṱiraka vha vha na mutsiko muhulwane vha tshi reila ngori vha vha na mutsiko wa uri u nga ri vha khou reila vha khou ongolowa vha nga ḓiwana vha khou fariwa mboho vha dzhieliwa zwine vha vha nazwo.

Zwo itwa ngauri heḽikophotha ndi tshiendedzi tshihulwane tshine tshi tea u shumiswa nga tshifhinga tsho teaho ngauri a yi ngo tea u fhufha muyani muya wo ḓalesa. Ende fhedzi a yo ngo tea u fhufha muyani, muyani u songo tou dzudzanyea lune kha ḓuvha ḽeḽo hu nga vha hu khou na mvula khulu dzine dzi nga vhanga maḓumbu na mimuya mihulu zwine zwa sumbedza uri heḽikophotha ndi tshiendedzi tshine tshi tea u shumiswa nga nḓila i ne yo kaliwaho nga nḓila yavhuḓi. Ende fhedzi zwo ṋangea ende fhedzi zwo dovha zwa khethea ngori ndi tshiendedzi tshihulwane tshine tshi a ḓura, a tshi endedzi muṅwe na muṅwe.

Ndi vhona u nga zwi nga vha zwavhuḓi kha vhathu vhahulwane vho laula mabisi ane a tshimbila badani vha tshi nga kona u a engedza mabisi badani u itela u thusa vhathu uri vha kone u fara tshifhinga. Zwa dovha zwa vha thusa uri vha songo siiwa nga tshifhinga nga murahu ha musi vha songo kona u fara tshifhinga tsha bisi ḽa u ḓa nga tshifhinga tshine vha nga si kone u swika ngatsho, ha vha hu tshi khou ḓa ḽiṅwe zwino ha engedziwa mabisi badani zwi nga vha zwavhuḓi nga maanḓa. Ende fhedziha ha dovha ha tsitsiwa mitengo ya u badela thikhithi ngauri thikhithi dzi khou ṋamba dzi khou gonya kha mitengo, dzi khou ṋamba dzi kho ḓura ende vhathu vha khou shuma u vhavha u itela uri vha kone u renga thikhithi u itela uri vha kone u ya mushumoni. Zwino zwi nga vha zwavhuḓi nga maanḓa uri vha kone u dzudzanya zwithu zwo raloho.

Nṋe ndi vhona migwalabo i khou kwama vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha nga nḓila i si yavhuḓi nga murahu ha musi zwi khou vha baleliwa uri vha ye mushumoni kana vha ḓiwana vha si khou kona u fara tshifhinga tsho ya mushumoni. Ezwo zwa vhanga uri mushumoni muthu a songo vha na vhuḓifhinduleli havhuḓi musi a khou sedziwa nga muhulwane khaye, zwa dovha zwa vhanga uri vhathu vha songo wana vha khou kona u shuma zwavhuḓi nga murahu ha musi vha si khou kona u ya nga tshifhinga mushumoni kana vha ḓiwana vha songo kona u ya nga ḓuvha eḽo ngori vha wana uri muthu u shumisa basi fhedzi kana bisi uri ha aye mushumoni.

Ee ndo no kwamea nga migwalabo ya mabisi fhedzi a zwo ngo vha zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori heḽo ḓuvha na tshikoloni a tho ngo swika nga murahu ha musi migwalabo yo no vhesa mihulu ende mabisi o vha si tsha kona u tshimbila nga ḽivhanga ḽa migwalabo.

Tshenzhemo yanga kha u namela thekhisi ndi nga ri a si tshenzhemo yavhuḓi nga murahu ha musi ndo ri ndi khou ṋamela thekhisi nda wana uri muthu ane a khou ṋamela thekhisi nga tshifhinga tshine dzi khou shuma nga tshifhinga tsho ya mushumoni u tea u vha khou kona u fara tshifhinga musi a tshi bva hayani. Ende fhedziha u tea u vha muthu ane o fhedza u ḓilugisa ngauri vha vha kho shuma nga tshifhinga tshavho vha khou sedza uri vha tshi khou shuma vha khou kona u swikelela vhathu vhafhio vha si khou sedza uri muthu o ṋamelaho u khou tea u swika hune a khou ya hone nga tshifhinga tshifhio ngori vhone vha vha vho sedza uri vha ṋamedza vhathu vhanzhi ndi zwone zwine zwa kona u vha ḓisela vhurotho. Ende vha nga sedzane na hune nṋe nda khou ya hone nga tshifhinga tshanga ngauri zwi khakhisa vhone uri vha kone u swika hune vha khou ya hone vha songo kona u wana tshelede yavhuḓi.

Shela mulenzhe nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa ngauri zwi ri thusa uri ri kone u swikelela zwithu zwinzhi zwe ra sa nga koni u zwi swikelela, u nga nṋe nda ndi tshi shumisa ya tshikoloni zwa zwino ndi kha ḓi i shumisa u ya tshikoloni, ende vhathu vhanzhi vha shumisa u ya mushumoni vhaṅwe vha ya hune vha khou ya hone. Zwino thekhisi dzi shela mulenzhe muhulwane nga maanḓa kha vhupo vha hashu na kha shango ḽa South Africa ngauri vhutshilo vhu ya kono u ya phanḓa ri tshi khou kona u ya hune ra khou ṱoḓa u ya hone nga tshifhinga tshine ra khou ṱoḓa u ya ngatsho. Zwa thusa uri ri kone u swikelela zwinzhi vhutshiloni.

Khaedu ye nda ṱanganesa nayo nga murahu ha musi ndi khou ṋamela thekhisi ho vha u balelwa u fara tshifhinga, ndi khou sedza uri hune ndi khou ya hone ndi ḓo ri ndi tshi ṋamela thekhisi nda swika nga tshifhinga mara nda sa swike nga tshifhinga nga murahu ha musi thekhisi i tshi ya hune ya hone i vha i songo sedza muṋameli uri hu khou ya gai, nga tshifhinga tshifhio kana u khou tea u swika nga tshifhinga tshifhio. Vha vha vho sedza uri vhone vha kho tea u ita vhurotho nnḓuni kana vha khou tea u ita tshelede ine i ḓo kona u ḓisa vhurotho nnḓuni zwino u vha a khou shuma nga tshifhinga tshawe mureili, a si khou sedza vhaṋameli uri tshifhinga tshavho tshi khou tea u shuma nga nḓilaḓe ngauri riṋe a shumisa tshifhinga tshashu zwi khakhisa ene uri a songo kona u ita tshelede nga murahu ha musi u ḓo vha a khou lilela uri a kone u swikisa muṅwe na muṅwe nga tshifhinga zwa khakhisa ene uri a kone u vha na tshelede.

Tshiṱori tshe tsha vhuya tsha itea ndi tsha uri, nda ndo vhuya nda ṋamela na mugudi nga ṋne ri khou ya tshikoloni ro lenga, a vha a khou vhudza mureili kana vho ḓiraiva uri vha reile nga maanḓa uri ri kone u fara tshifhinga. Zwino muthu we a amba zwiḽa zwithu kana khonani yanga nga murahu amba zwithu zwezwo vha mu sema nga maanḓa, vha fhedza vha ṱoḓa no mu dia vha tshi khou amba uri a vha khou shuma nga tshifhinga tshine riṋe ri kho shuma ngatsho ngauri ndi riṋe ro lengaho do ṋamela thekhisi ende riṋe ri nga si vha vhudze zwine ra khou vha kho ita uri vha zwi ite nga nḓilaḓe. Ende heḽo ḓuvha a ḽo ngo vha ḽavhuḓi ngauri zwo tshuwisa ri tshi khou wana uri vho ḓiraiva a vha khou kona u ḓifara nga murahu ha musi khonani yanga yo amba zwithu zwezwiḽa.

Ndi zwa uri tshinamelo tsha ṱireni tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea nga murahu ha musi hu tshiendedzi tshine tshi dzulela u vha tshi khou gidima nga luvhilo u itela uri ri kone u tshimbila nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshi a tea, zwiṅwe na zwiṅwe zwi a konadzea ende ndi tshi funela uri tshi a ṱavhanya.

Zwi khou dzhia tshifhinga nga ḽivhanga ḽa tshelede, Metro i khou dzhia tshifhinga nga ḽivhanga ḽa uri vhashumi vhanzhi a vhaho vhane vha nga ṱavhanya vha hone vha ṱavhanya vha fhedza u lugisa zwiṱitshi nga ḽivhanga ḽa tshelede ngori ndi vhathu vhanzhi vhane vha vha hone Afrika Tshipembe vhane a vha shumi vha re unemployment mara zwithu zwi khou dzhia tshifhinga u itiwa nga murahu ha musi tshelede i siho ine i nga badela vhathu vhane vha nga ṱavhanya vha ita zwa vhukuma.

Vha nga zwi langa nga nḓila ya uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe kana awara iṅwe na iṅwe zwi tea u vha hu na ṱireni ine i ḓo vha i khou fhira ine i ḓo kona u ṋamedza vhathu kana after two hours ine i ḓo kona u vha i khou sedza uri ndi zwifhinga zwifhio zwine vhathu vha kone u vha vha khou bva mushumoni, ndi zwifhinga zwifhio zwine vhathu vha kone u vha hone na nga matsheloni vhathu vha tshi ya mushumoni.

Ndi u vala mavothi nga murahu musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou kona u tendelwa u pfhi vha dzhene musi tshivhalo tshi saathu u swika nga murahu musi tsho swika mavothi a vala.

Yo vha tshenzhemo yavhuḓi badi nga murahu ha musi ndo kona u fara tshifhinga tshanga zwavhuḓi ende fhedziha ndo vha ndo dzula ndi khou pfha ndi ndo tsireledzea nga maanḓa nga murahu ha musi tshidimela hu tshithu tshine tshi a ṱavhanya, ende fhedzi tsho khwaṱha, tshi na bada yayo tshi nthihi. Zwino a hu na zwine zwi nga tou iteavho zwine zwi a dina, zwino tshidimela ndi zwithu zwavhuḓi.

A zwo ngo leluwa ngori dzi Uber kana e-hailing a i thu vha hone nga maanḓa hune nda dzula hone kana kha vhupo vha hashu.

Mutengo u fhambana nga murahu ha musi zwi tshi bva kha hune ndi khou bva hone nahone ndi khou ya hone, zwino ndi hone hune mutengo u fhambana hone nga maanḓa kha dzi e-hailing.

Ndi zwa ndeme u itela uri muthu a kone u ḓivha uri nṋe ndo kona u fhelela gayi kharali ndi songo kona u ḓiwana ndi khou kona u swika hune ndi khou tea u ya hone, zwi amba muthu u ḓo kona u ḓivha uri nṋe ndo guma u ṋamela goloi ya so, zwi a thusa uri muthu a kone u ḓivha uri ho itea mini nga murahu ha musi ndi songo swika hune nda khou ya hone.

Ndi vhona hu zwithu zwine ha vha uri a si zwavhuḓi ende ndi ḓi pfha hu zwithu zwine ha vha uri a si zwavhuḓi nga murahu ha musi avho vhathu vha vha vha si khou shumisa ṱhoho ngauri ḽivhanga ḽa uri a nga si lwe na muthu ane a naye u khou zama u ḓisa vhurotho nḓuni samusi naye a tshi khou lwa naye uri u khou ita zwithu zwine ha vha uri a si zwavhuḓi a tshi khou ita zwa dzi Bolt kana Uber, nga murahu ha musi naye a khou ita zwa dzi thekhisi, a khou zama u ṋamedza vhathu, vhoṱhe vha khou zama u ita tshithu tshithihi, vha khou zama u ita tshelede mara muṅwe u khou lwa na muṅwe uri u khou ita zwawe a si khou kona u shumisa ṱhoho uri houḽa muthu naye u khou zama u ita pulani vhutshiloni hawe.

Zwi thusa uri vha kone u ḓivha uri vha gai ende vha khou ya gai.

Ndi nga takalela mureili wa u kona u amba na vhathu zwavhuḓi kana mureili ane a vho fhumula, ende fhedzi mureili ane ha vhi a khou sokou lidza mizika ine a u ṱangane kana u khou rasisa music. Ndi khou ralo nga ḽivhanga ḽa uri vhaṅwe vhareili ndi vhathu vhane vha vho ri a vha koni u fara vhathu zwavhuḓi zwine zwi ḓo ita uri ndi pfhe ndo songo tou dzula zwavhuḓi kharali hu khou pfhi ndi kha Uber kana Bolt ngori ndi ḓo vha ndi goloini ya muthu.